Nka ba kgothaletsa ho kena kgwebong ya kganna tekesi ka hobane ha ho sena mosebetsi ele leqeme, ke yona tsela e nngwe e thusang hore ho bane le lona lekeno le hore o kgone ho iketsetsa dintho tse ding. Ka hoo kgothaletsa mang kapa mang a ratang tekesi.

Nna hangata ke bona re le baahi le setjhaba, re hlokomela batho ba baholo hobane ha motho a moholo a palama tekesi, ba bang ba rona ra ba thusa. Ba thusa hore ba palame kapa hona ho theoha ka hoba tshwara, ba kene ka hara tekesi. Le hape le ha ba theoha, ra ba thusa, re ba tshware. Re ba thuse le ka merwalo ya bona ba theolela yona fatshe kapa e kene ka hara tekesi. Hangata keke bone batho ba ba thusa.

Ke tla mo eletsa ka tsela le nna ke qadile ka yona hane ke reka ditekesi tsa ka tse ntjha. Ke tla mo bontsha ditsela tse le hoba re reka jwang ditekesi? Re ya kae? Ke mo bontshe le moo di tholahalang teng ke hokae? Nkekebe ka bana le mona ho mang le mang. Motho e mong le mong a hlokang thuso ya ka, ke tla mo thusa hobane le nna ke kene ka thuso ha ka kena ke tseba. Ke tla thabela motho o mong le o mong ha kena kgwebong ena ya ditekesi.

Nna ke rata ho sebedisa terene haholo ho feta tekesi kapa yona bese. Ka hobane taxi le bese hangata ha ke shebile, di rata ho thola dikotsi tseleng mona. Dikotsi tsa tsona di ngata haholo, maphelo a batho a lahleha, batho ba lemala, batho ba holofala ke mofuta oo wa transporoto. Empa terene, dikotsi tsa teng di fatshe haholo, ha di ngata jwalo ka bese le tekesi. Ka hoo ke rata terene haholoholo, ke ona mofuta oko thabelang ho o sebedisa wa sepalangwang bakeng sa maeto a malelele.

Ke letsa mabapi le mohaisane wa ka, eleng nkgono. E se ele motho a moholo, ona le bothata ba ho hema ka sena sebaka. Ka hoo, ne ke letsetsa ditshebeletso tsa di-ambulance hore di tle di tlo mofa thuso. Ke haisane le yena haufinyana, haufinyana le poso. Le tla thola moo, hona le koloi e emeng kantle e mmala o mosweu. Ke hona moo, ke ntlong ya bone ho tloha posong.Ke kopa le potlake le tlo fa nkgono thuso. Ke a leboha.

Nkare ho tekesi hobane mosebetsi ona wa ho kganna ditekesi o ntso tshwana le wa ho kganna koloi. Nka ba kopa hore ba thuse bo mme hore le bona kganne ditekesi hobane bo mme ba bangata ba se ba tseba ho kganna makoloi. Ho ka ba bobebe ho bona, le ho bona ho kganna hore ba tle ba ba bontshe le hore ba thola mangolo a ho kganna ditekesi kae? Jwang? Ba kgone ho wa batla. Ke bokae? Le dikantoro tsa teng di hokae hore ba thole ona mangolo a ho kganna ditekesi? Hobane hona jwale tjena, se re phela mehleng ele hoba batho ba bo mme ba kgona ho etsa dintho tsene di etswa ke bo ntate pele. Ka mokgwa oo, bo mme ba ka kgona le bona ho kganna ditekesi.

Nka kopa ho ikopanya le ba tsamaisi le baeteledipele ba dibese tsa maeto a malelele hore batho moo ba emang teng hore ba tlo palama dibese tsa maeto a malelele, ha hona sebaka sa ho dula. Le hona tshireletso ya morithi kapa yona ha pula ena ba dule ka tlasa morithi wa sebaka seo. Ke ba kope hore ba ka etsa le tsona ditulo, ba dule ba sa ntsaneng ba eme. Hobane ka nako e nngwe batho ba bangata ba tsamaya ka morwalo, ba kgone ho dula fatshe, ba phomole, ba santsane ba emetse ho palama ka nako eo.

Nka mo eletsa ka hore na re buisane le bapalami ba bang, re bone hore na thola tharabollo ya bothata bo teng jwang? Ho sa nke lehlakore la mang kapa mang, le hore re tle re thole tharabollo bothateng bo teng. Le ntho e lwanelwang e kgone ho lokiswa ntle le ntwa, le hore na mang kapa mang a lemale kapa ho bue dipuo tse sa lokang.